Xihahampfhukaphatsa ntirho wa xona i ku teka vanhu va huma ka tiko rin'wani va ya ka tiko rin'wani hambi ku huma ka province yin'wani va ya ka province yin'wana swa pfuna ngopfu hi xihatla ku fika la u ya ku kona loko u karhi u tirhisa xihahampfhukaphatsa.

Mabazi lawa fambaka ndlela yo leha nakona ya famba mpfhuka wo leha ni nga ku vafanele va kuma nkarhi wo wisa endleleni. Vafanele va famba nkarhi wo tanihi va kota ku wisa nakona mabazi ya fanele ku ya lunghela ya lungherile ku ya ta famba endleleni. Magondzo ya hina nkarhi wun'wani a ma kahle kambe hi ri va mabazi a va landzeleleli milawu ya magondzo ku va ta fika va sirhelelekile.

Loko mali ya thekisi yi ya ehenhla hiloko yi ye ehenhla hi mali yo ringana tipondo ta ntlhanu nakona loko yi ri hansi hiloko yi ri hansi hi pondo yin'we, nakona price leyi yi vangiwa hi rhandi ya hina loko yi ri hansi swinene swi khumba mali ya thekisi ku na yona yi ya ehenhla.

Vanhu vo tala va rhandza ndlela leyi van'wamathekisi va hatlisa va ku fikisa laha u ya ku kona nakona a va teki nkarhi endleleni.

Loko u haha hi xihahampfhuka u fanele u va na thikithi ro kombisa laha u humaka kona na laha u ya ka kona, loko u ya ematikweni mambe u fanela ku khoma phepha ra wena ra pasi na ra phasipoto leri ri ku pfumelelaka ku u nga huma etikweni ra n'wina.

Mafurha ya tilori ya fanele ku tirhisiwa hindlela leyinene hikwalaho van'watilori va fanele va tirha swinene ku va ta yisa ikhonomi ya hina ehenhla ku mafurha ma nga durhi.

Vaendzi va rhandza ku endzela malokishi lama nga na matimu ya nkoka hikokwalaho malokishi lama ma tiveka etindhawini to tala na le matikweni yo tala nakona swa pfuna ngopfu ku munhu a tiva tindhawu ta kahle ta le matikweni man'wani.

Vachayeri lavantshwa swi na nkoka ku va dyondza ku chayela egondzweni lerikulu va ta kota ku dyondza milawu ya patu na ku vona ku ku chayeriwa njhani, vafanele va chayela va ri na munhu loyi a nga na vuswikoti bya le henhla byo chayela.

Masikulama ku tirha thekinoloji yo fana na ti courier, timovha leti tirhisiwaka ku rhwala tinhundzu hi nkarhi nakona va ti yisa tindhawini to hambanahambana hi ndlela leyi nga pfumeleleka.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka ku switimela swi lateriwa endleleni i vugevenga lebyi byi endlekaka eka ndlela ya switimela vanhu vo tala va onha ndlela ya switimela hikokwalaho swi na vuendli swo ka swi nga ri kahle hi ku famba ka switimela.

vafambi vo tala va hetelela va nga ha koti ku hakela timali ta petirolo nakona swi hetelela swi siya vanhu vo tala va tirhisa tithekisi hambi va ri ni timovha hikwalaho ka petirolo yi va yi ri ehenhla ngopfu.

Swo tala leswi sivelaka vadyuhari ku famba hi vutleketli bya mani na mani i ku a byi endleriwangi vanhu va vudyahari, nakona a va koti ku tshama kahle ka vutleketli bya mani na mani. Nkarhi wo tala vutleketli bya mani na mani byi teka nkarhi ku fika laha byi fane byi ya kona vadyuharhi vo tala a va koti ku va nga kota ku tshama nkarhi wo leha.

Endhawini ya ka hina vukorhokeri bya mabazi a byi na ku tshembeka ngopfu hikwalaho ka xiphiqo xa mapatu ya hina, a ma kahle a ma ringanelangi ku mabazi ya nga famba kahle.

Ku vuyisiwa ka switimela swi nga va na mbuyelo wa kahle nakona swi ta endla ku magondzo ya hina ma nga tali hi timovha, leswi vanhu vo tala va ta va ri ka switimela nakona swi nga pfuna ka ntsengo hi ku ntsengo wa xitimela wu tshama wuri ehansi.

Xitsundzuxo xo sungula i xa ku, vakhandziyi va fane va fikisiwa laha va ya ku kona, movha yi nga khandziyisa vanhu vo hundza mpimo nakona movha yi nga tsutsumi xipidi xo hundza lexa patu lexi xi nga pfumeleriwa.

Ni nga lomba mudyuhari wa hina xitulu xo tshama hikwalaho mina na hari mutshwa na ha kota ku ni nga yima nkarhi wo leha ni nga twi milenge ku vava. Vadyuharhi va hina hi fanele hi va khoma hindlela ya kahle nakona hi varhangisa phambeni ka swilo swa nkoka.

Kereke yi yi fanele ku va na movha ya yona yo kota ku rhwala vanhu loko va ya ekerekeni hi ku vanhu vo tala va swi rhandza ku ya ekerekeni kambe i kuma va nga koti ku fikelela hikokwalaho yi kereke yi va yi ri kule na vona.

Loko ndzi ri xiyindlwanini vatirhi va kombiwile hi swibamu ndzi nga pfala xiyindlwana ndzi teka foni ya mina ndzi foyinela maphorisa ndzi nga rhasi ku swigevenga swi nga ni twi.

Eya na pfumelelana na mavonelo lama hikuva vadyuhari va hina hi fanela hi va sirhelela ka mavabyi hi ku a va koti ku ti endlela swilo swo tala loko va khomiwa hi mavabyi swi hetelela swi hlupha vanhu lava va tshamaka na vona.

Ndzi ta kombela wa bazi a ni vekela yona ka ndhawu leyi yo veka mindzwalo ya mina ehansi ka bazi ndzi ta kota ku nghena endzeni ka bazi.

Leswinene i swa ku u nga kota ku tlela ebazini, leswo biha i swa ku nkarhi wo tala a wu koti ku vona laha u nga kona loko u famba hi bazi navusiku.

Leswi swi nga endla ni titwa ni nga tsakangi nakona swi nga ni onhela siku.

Leswi swi hoxekile naswona swi nga siveriwa loko munhu a fanele ku langa movha leyi pfumelelaka ku tisa munghana kumbe vanhu vambirhi kumbe vanarhu.

Hello a ndzi fonela ku mi hlamusela ku mindzwalo ya n'wina leyi taka hi xikepe yi ta lateriwa hi nkarhi ku fika ka n'wina nakona leswi swi endliwa hi ma hi xiyimo xa maxelo lexi xi nga hi khomelela timpfula letikulu ti hi khomelele endleleni.

Vanhu va fanele va endleriwa xitichi xo yima ka xona lexi nga na ndzhuti kumbe ku sivela mpfula xo yima ka swona loko va yimele swifambisi swa hina.

A swi tano, swo tala swifambisi swa hina swa pfumala ku va na swi hunguto eka swona.

Eya a ndzi ta yi tirhisa hi ku makhadi yo tlhariha ya pfuna ku veka mali u ta kota ku yi tirhisa hambi u nga yi tirhisi mali ya wena yi tshama ekhadini ra wena.

Mabazi ma xiyimo xa le henhla ma tsakisa ku ma na tindhawu leti u tshamaka ka tona u dya kumbe u tlela kumbe ku va na xihunguko ka tona.

Nxavo wa mabazi loko wu ya ehenhla wu tlakuka hi loko diesel na yona yi ri ehenhla swinene.

Ndzawulo ya vutleketli yi nga lulamisa ku movha yin'wana na yin'wana loko yi fika e-toll gate ku va automatic ku fanele yi detect-a yi hakela hi automatic ku nga ri na vanhu lava va xavisaka.

Mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona hi ku va khandziyisa vanhu vo hambanahambana nkarhi wun'wani va rhuketeriwa hi vakhandziyi kumbe va kuma ku vakhandziyi va complain-a hi vona ka vathoriwa va vona.

Mfumo wu nga pfuna hi ku xavela swibedhlele ti-wheelchair tintshwa nakona va fanele va tiva ku i ti-wheelchair tingani leti ti lavekaka exibedhlele xin'we nakona swi nga teka nkarhi wo fika hi kwihi ku va ta kota ku ti replace-a kumbe ku xava tin'wana.

Ku famba hi movha wun'we na vatirhikuloni swi pfuna ku hi ta saver mali yo tala hi ku tirhisa transport yin'we nakona hi ta fika entirhweni hi ku hatlisa hi ku hinkwenu hi va hi karhi hi ya endhawini yin'we.

Swilo leswi fambisiwaka hi swikepe ku ya ematiko man'wani swi nga fana na tinhundzu ta tifenichara kumbe swakudya swa koteka .

Swi endliwa hi ku vanhu vo tala va ya entirhweni hi nkarhi nakona ku pfumala ti-transport-o to va fambisa va hetelela va khandziya xibazana xin'we va ri va va ri va tele.

Ku fambisa minxavo ya hina hi vuhleketi bya mati swi le hansi hi ntsengo wa timali nakona swi hatla swi fika laha eAfrika-Dzonga.

Switandzhaku swa kona i swa ku u nga hetelela u khomiwile loko u kumeka enghozini hi movha yo lomba.

Swi kahle ku va u tirhisa bazi ya munhu un'wani na un'wani ya ku ya eti-rikshaw hi ku loko u tirhisa movha ya wena u nga hetelela u nga yangi etindhawini tin'wana.

Swibihi swo fana na ku vanhu vo tala va nge hakeli exitimeleni nakona ku nga va na ku khomiwa nkunzi endzeni ka xitimela loko vanhu va tele ku tlula mpimo.

Ni nga va tsundzuxa ku va fanele va swi tiva ku tiambulense i nhundzu ya mfumo nakona yi fanele yi tirha ku transport vanhu lava vabyaka ku huma emakaya kumbe ku ya eswibedhlele.

Vahlampfa loko va lomba mimovha swi kurisa ikonomi ya hina ya le Afrika-Dzonga hi ndlela ya kahle.

Xihahampfhuka xi kota ku rhwala vanhu vo tala xi suka ematikweni yo le kule hi ku ya hi ku hambana ku ri xihahampfhukaphatsa xi tirhisiwa ka ti-emergency kumbe ku haha kuya ekusuhani nakona a xi rhwali vanhu vo tala.

Luxury bazi i bazi leyi i kumaka ku u travel ka yona for nkarhi wo leha kusuka ka province yin'wani u ya ka province yin'wani u nga tlela ka yona ku na mibedwa wa kota ku tirhisa toilet endzeni ka yona yi na nkarhi lowu yi faneleke yi yima ku mi ta wisa for xinkarhana.

Vana va fanele ku va va kumeka va fase mabandi eka swihahampfhuka nakona va fanele ku tshama endhawini leyi nga sirheleleka hayi efasitereni.

Loko ni fika exitichini xa maphorisa ni ta kota ku hlamusela leswi nga humelela ku muchayeri kuloni u ndzi sivela ndlela epatwini nakona ni va nyika number plate ya yena na na vito ra movha leyi a yi dirayivhaka ku va ta kota ku n'wi landzelela.

Leswi endlaka ku vukorhokeri bya ku lunghisa switimela na swiporo byi nonoka i ku yiviwa ka tintambu ta gezi.